Ezinye izindlela zobuchwepheshe ezingasetshenziswa ukufaka izinzwa eziqokekayo nezikwazi ukubheka izinga lomswakama kanye nokuqinisekisa ukuthi i-PPE igqokeke kahle yini ngendlela.

Abalimi babhekana nezinselela eziningi uma belungiselela ukutshala emhlabathini. Izinto abangazenza ukugwema lokho, ukuthi betshale izihlahla eziningi kulo mhlabathi abasuke befuna ukutshala kuwo ukuze ungaguguleki, njengoba isimo sezulu sishintsha manje namanje.

Yebo, kubalulekile ukuba izizukulwane ezincane zifunde izindlela zakudala zokulima nezokugcina umhlabathi. Kepha kumele zizame nezindlela ezintsha zokwenza lokho. Izindlela ezisebenzisa ubuchwepheshe ezingonga isikhathi uma zenza, kwenziwa lowo msebenzi.

Umehluko ukuthi ukulima okujwayelekile kusebenzisa amakhemikhali, kanti ukulima okuphilayo kusebenzisa izindlelo eziyimvelo ukukhulisa izitshalo.

Kungamele kube nesikalo esithile, okungamele seqiwe sokusetshenziswa kwamakhemikhali, ukuze kuqinisekiswe ukuthi kuyancishiswa umthelela wendawo.

Sebenzisa ama-drone aqapha ukukhula kwezithelo ukuze kuvunwe ngesikhathi.

USipho kungamele aqale ngokudawuniloda i-ephu ka-WhatsApp, ebizwa ngokuthi i-WhatsApp Business, u-WhatsApp owenzelwe abantu abanamabhizinisi abafisa ukudayisa. Ebese uSipho ekhanda iqembu lamakhasimende wakhe la azowfaaka khona, ebese ekhangisa imikhiqizo wakho, wakhe okuyimifino khona, ebese amakhasimende akhe a-oda khona.

UMnumzane uMkhize, kuze icebo lakhe lizohamba kahle, kumele aqinisekise ukuthi izilwane zakhe zinempilo. Ngalokho kumele azame ukuthi ayihambise kodokotela bezilwane ukuze bazicwaninge ukuthi yiziphi, imiphi imisusela yezinkinga kwezempilo.

Yebo, lo mlimi akashintshele ezitshalweni zokwelapha ngoba zinenzuzo enkulu. And futhi, uma engaphumelela ekuthenini azidayise, angenza inzuzo enkulu kakhulu.

Umphathi kumele aqale ngokuba abeke umuntu ozogada ukuze ngenkathi kuqoqwa amaqanda, nangenkathi epakishwa, nangenkathi futhi ethuthwa lamaqanda, abeke umuntu ozogada ukuba yonke into ihamba ngendlela yini.

Abadala bakubo bazomgqugqumezela ukuba aqhubeke alime angezwa abantu bethi, umuntu omncane akalimi, kulimi abantu abadala kuphela. Abantu bakubo bazomgqugqumezela ukuba alime naye, aqhubeke nephupho lakhe lize lifezeke. Yize abantu, abanye abantu bengakuvumi lokho.

Ikuthuthukisa ngokuthi azikho izimpahla ey'zobuyiswa ngenxa yokuba azipakishwanga kahle ngenxa yokuthi sekunyuke ubuchwepheshe bephepha.

UThami kumele avune zonke izitshalo zakhe bese azifaka endlini noma endaweni evalekile ngaphezulu, lapho khona ezingeke zingene khona izimvula, phinde kome nezivuno zakhe.

Kumele aqinisekise ukuthi kunezinto ezinkulu zokukha amanzi, njengemathanki amakhulu kakhulu okukha amanzi, ukuze mhla kunetha imvula awathole wonke lawo manzi amaningi azongena kulawo mathanki amakhulu.

Ukuze kwenzeke lokhu kumele no-government-i angenelele ekuthenini aphose isandla, ekuthenini abantu beqhubeke bebe nemsebenzi yabo, laba abasebenza emapulazini.

Izitshalo okufaneka azitshale ngokulandelayo, izitshalo eyifana nemifino kanye namaklabishi, izinto eyisheshayo ukukhula.

Ngingazihlola ngokuba ngimbe kulo mhlabathi lona, ngibone izindawo ezomile la engingeke ngitshale khona izitshalo, ngibheke umhlabathi ovundile.

Ukulima kumtholisa intokozo, ajabule naye akhohlwe ukuthi walahlekelwa ngumsebenzi.

Ezinye zezilawuli eziphumelelayo zebhayologi, ama-lady bugs, ama-lace wings, nama-parasite wasps.

Ngingazizwa ngingekho kahle ngoba lezi, ama-PPE makhulu, adala umswakama nokujuluka.

Ukuvuna ngesandla kudinga amathuluzi afanele, isikhathi esifanele, kanye nokuphatheka kahle kwabasebenzi.

Iyingozi ngoba ngokukwandisa ipulazi lakhe likakotapeya kulesigaba, ukuthi kungenzeka utholukuthi kuthathe isikhathi eside kakhulu ukuthi ukhule ukotapeya wakhe, agcina alahlekelwe amakhasimende. Kanti into enhle ngokuthi inzuzo, ngokwandisa ipulazi lakhe likakotapeya ukuthi, angathola iphrofithi eningi.

Abantu abakwazisi ukuthi ukangakanani umzamo owenziwayo ekukhiqizeni ukudla, ngoba ababonisi ukuthi bayakwazi lokho.

Kwakuvunwa isilimo esibizwa ngokuthi isipinashi kanye nemifino. Le mifino sasiyitshale ithina kanye nomkhulu wethu.

UMnumzane uDlamini uzwakala njengomuntu odumele futhi ongaphathekile kahle, njengoba nabantwana bakhe bengafuni ukuthatha ipulazi, yena uma elishiya.

Yebo, ngake ngaba sekushiseni okwedlulele, kwakungenza ngizizwe ngazuthi ngiyasha, ngazuthi ngiyaphekwa.

Ngingazilinganisa ngokuthi behlangane bonke, bebeke i-price ekuzodayiswa ngazo lezo zivuno ukuze bebize i-price eyodwa.

Lokhu konke kungayicikelela phansi imizamo yokuvuna njengoba zonke lezi zinto ezibaliwe zenze ukuba kube nzime ukuvuna.

Yimi, ngiyifica izilwane ezicikelela phansi, izinambuzane izicekelela phansi ukulima kwami kanye nezitshalo zami. Eyi, kwakunzima kakhulu, ngangazizwa kahle, kubuhlungu ukuba izitshalo zami singahle zingakhuli kahle ngenxa yaley'nambuzane.

I-PPE inkulu, lokho kudala ukuba ishise kakhulu, yizona zinto ezingadala ukuba nginganethezeki uma ngigqoke i-PPE.

Ngingaqinisekisa ukuba angisebenzi ngedwa, ngithola abanye abantu abazongisiza ukuba ngilime, njengoba ukulima ngomshini kungcono ngenxa yokuthi usuke noma ungasebenza wedwa kuba lula. Kanti uma uvuna ngesandla kuba nzima. So, ngingathola abantu abaningi ukuthi bengisize.

Ukuguqulwa komhlaba angeke kushintshe ezomnotho. Ukuze kushintshe ezomnotho, kudingakala ukuba kuguqulwe abantu, kube abantu abatshintshayo ukuze nezomnotho zizoshintsha.

Uhlobo lwe-PPE engingalugqoka luhlanganisa, izibuko, ama-gloves-i okuzivikela, isimfonyo sokuphefumula, kanye nezinto engizozigqoka emzimbeni, i-overall.

Kuyithinta ngokuthi umhlabathi uyashesha ukuguguleka uma ungenazo izinto ezinciphisa kwizakhi, nutrient depletion. Umhlaba kuba lula ukuthi uguguleke uma kuba nezimvula.

Ngingazizwa ngidumele kakhulu futhi umoya wami ungashona phansi, njengoba umhlaba engangithembele kuwo ungasekho.